Fa banka e amogela kopo ya karata ya sekoloto, e sekaseka dilo tse di latelang, banka e sekaseka kgwebo ya madi, bokgoni jwa go duela, botshelo le ditokomane tse di tlhokegang pele e amogela kopo ya karata ya sekoloto. Ditokomane tse di tlhokegang, e akaretsa ID, passport-o, direkoto tsa tiro le direkoto tsa banka.

Dilo tsa konokono tse o tshwanetseng go di akanyetsa ke dikgwebo tsa ditlhwatlhwa, ka mo gare ga masakana, interest rates, ka gonne tsona di ama madi a le mantsi a o tlileng go a duela morago. Gape di akanya le ditshenyegelo tse di oketsegileng jaaka annual fees kgotsa di service charges. Fa o bapisa mefuta e e farologaneng ya dikarata, o tshwanetse go bapisa ditlhwatlhwa tsa tsona gore o tseye tsa ditlhwatlhwa tse di leng kwa tlase, o ka tsaya gape le, o ka akanyetsa le bokgoni jwa gago jwa go duela gore o seke wa tsena ka dikoloto kgotsa o se ke wa tsena mo dikolotong tse di feteletseng, o tseye dikoloto tse o ka di kgonang.

Ee, ke akanya gore sekoloto le history ya motho ya go adima madi di na le seabe se segologolo fa o dira kopo ya karata ya sekoloto ka gonne fa o na le history e e ntle ya go duela dikoloto tsa gago ka bonako, banka e ka go tshepa, ga nna gape le bonolo gore ba go amogele. Mme fa o na le dikoloto tse dintsi kgotsa tse o sa di duelang, go ka dira gore kopo ya gago e ganiwe. Go tokafatsa seo, ke nagana gore motho o tshwanetse a duele dikoloto tsa gagwe ka bonako, a fokotse dikoloto tse a nang le tsona ebile a se ke a be a adima madi ko ditsaleng tsa gagwe fa a itse gore ga a kgone, a ka se kgone go duela madi. Fa o sena bokgoni jwa go duela madi, o se ka wa adima.

Diphoso tse di tlwaelegileng ke tse di jaaka, ya ntlha ke gore fa motho a tlile go kopa karata ya sekoloto, ga a fane ka tshedimosetso e e feletseng kgotsa e e boammaaruri jaaka ditokomane, ka mo gare ga masakana, ID. Gape motho o kopa karata e a itseng gore ena a ka se kgone go e duela kgotsa go e laola ka ntlha ya ditlhwatlhwa tse di kwa godimo tsa banka. Gape ga a lebelele gape le history ya gagwe ya sekoloto, mme fa o sa lebelele history ya gago ya sekoloto, e ama kopo ya gago. Go tlhomamisa gore kopo ya gago e tsamaye sentle, o tshwanetse go fana ka tshedimosetso e e boammaaruri, e e feletseng, o tlhokomele le dikoloto tsa gago.

Ee, go botlhokwa thatathatathata gore motho a buise ebile a tlhaloganye melawana le maemo pele a dira kopo ya karata ya sekoloto ka gonne seo se mo thusa gore a itse ditshenyegelo tse di ka nnang teng kwa pele tse di jaaka ditlhwatlhwa tsa madi, ka mo gare ga masakana, di-interest rates, gape a itse le ditshenyegelo tsa ngwaga le gore fa a ka se duele, ditlamorago tsa teng ke eng. Go tlhaloganya tumalano go dira gore o itse maikarabelo a gago le ditshwanelo tsa gago, le gape o itse gore fa o ka se patele o ya go iphitlhela o le kwa maemong a a jang kgotsa a a ntseng jang.

Ee, ke akanya jalo ka gonne fa motho a itse ka tsa madi o kgona go bapisa ditshenyegelo le ditlhwatlhwa, ka mo gare ga masakana, di-interest rate, a itse gore a se ke a tsaya karata e e ka mo tsenyang mo mathateng. Ke nagana gore go ithuta ka tsa madi gape go ruta batho go laola dikoloto tsa bone le go duela dikoloto tsa bone ka nako le go ikarabela ka madi a bona.

Ke tse di jaaka, ya ntlha ke histori ya motho ya madi, ba batla go bona gore o duela dikoloto tsa gago ka nako kgotsa jang. Sa bobedi ke moputso le bokgoni jwa motho go duela, ba batla go bona gore o ka kgona go busetsa madi ao kgotsa jang. Sa boraro ke gore ba tsaya tsiya mo dilong tse di jaaka madi a o nang le one mo akhaontong ya gago, ba batla go bona tsela e wena o dirisang akhanto ya gago ka yone. Gape, morokotso wa, ka mo gare ga masakana, overdraft, o balwa jaaka diperesente ka mo gare ga masakana, di-interest rate mo palong ya madi ao wena o a adimileng.